Nna ke bona go le molemo go tlhokomela ke ba lelapa. Ntlha ya mathomo, lerato le boitumelo, tlhokomelo e e fiwang ke ba lelapa e tlisa lorato le tlotlo. E dira gore bagodi ba ikutlwe ba le botlhokwa le go nna le boitumolo mo lapeng la bone le le tlwaelesegileng. Ya bobedi, dijo le bofelo. Go nna mo lelapeng go letlella bagodi go tswelela ka dijo le mekgwa ya bone le go nna gaufi le ditlogolwana tsa bona. E leng selo sa botlhokwa mo dijong tsa bona. Ya boraro, tlhokomelo e e ikgethang. Ba lelapa ba tlwaelanE le ditlhokego le diphatlo tsa bagodi ba bone e leng se se ba thusang go fana ka tlhokomelo e e maleba le e e ikgethang.

Mo setsong sa Setswana, go na le ditlwaelo le ditirelo tse di rileng malebana le tlhokomelo ya batsofe. Mme gantsi tseno di ka farologana le boammaaruri jwa botshelo jwa segompieno. Ditirelo le ditlwaelo tsa Setswana di tshwana le tlotlo le seriti, tlhokomelo ke bana, maatla a boeteledipele, go nna le seabe mo morerong ya lelapa. Ka fa di farologanang ka teng le boammaaruri, go tshwana le kgatelelo ya ditšhelete, go fudugela kwa ditoropong, go fetoga ga mekgwa ya malapa, go tlhoka kitso ka ditlhokego tsa batsofe, go senyega ga ditlwaelo. Ka bokhutswane le fa ditlwaelelo le ditebelelo tsa setso di gatelela tlhokomelo ya batsofe boammaaruri jwa segompieno bo bontsha gore go na le dikgwetlho tse dintsi.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona malebana le go tsofala le go tlhokomela batsofe ka go gatelela, tlotlo, kereiti, boikarabelo jwa lelapa, botlhokwa tsa kitso le botlhale jwa batsofe, tshwaraganyo ya motho le seabe sa bone mo go fetiseng .

Mo motseng wa rona, go na le mafelo a re a bitsang matlo a go tlhokomela bagodi ka sekgowa re a bitsa old age homes. Mafelo a diretsweng go tlhokomela le go nna le bagodi ba ba sa kgoneng go itlhokomela. Mme a duelwa ka kgwedi nngwe le nngwe.

Thulaganyo ya gompieno ya puso ya go tlhokomela batsofe e na le dintlha tse di molemo jaaka dithuso tsa madi le kalafi. Mme e na le kgoreletsi jaaka go sa lekana ga dithuso le go sa fitlhelele sentle ga ditirelo. E ka tokafadiwa ka go oketsa dithuso tsa madi, go tokafatsa diphitlhelelo le boleng jwa ditirelo tsa kalafi, go rotloetsa tlhokomelo ya mo malapeng le go dirisa thekenoloji go tokafatsa tlhokomelo.

Go dira kopo ya go bona pension ya puso ya go tlhokomela batsofe le go e amogela, o ka latela digape tse di latelang. O bo o tshwere ditlhokego tsa kopo, dingwaga tsa motsofe, motsofe tshwanetse e nne moagi wa Aforika Borwa. Madi a botshelo a gago a tshwanetse go bo a le tokafatsa sa ga palo e e beilweng. O tshwanetse o ye kwa SASSA ofisi or o dirise inthanete. O bane le motho yo o go emetseng fa o sa kgone go ya ofising. O bane le ditokomane tse di tlhokegang jaaka ID ya ga'o kgotsa karata ya boitshupo ya Aforika Borwa.

Penšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e fokotsa morwalo wa madi mo malapeng le mo batlhokomeding. Ka go naya batsofe tshegetso ya madi, go fokotsa ditlhokego tsa tlhokomelo le go tokafatsa boleng jwa botshelo jwa bone.

Batsofe ba ka rulaganyetswa dipalangwa tse di kgethegileng, tse di sireletsegileng le tse di siametseng batho ba tsofetseng. Tse di ba isang le go ba busa kwa dipetleleng le ditleliniking. Tse e le goreng ke maduo a ko tlase a e leng gore batsofe ba ka kgona go a patala ka gonne mogolo wa bona ga o montsi jalo mo e leng gore ba ka fitlhelela go patela dipalangwa tse di maduo a a kwa godimo. Kgotsa ge batsofe ba palelwa ke go ya sepetlele, a sepetlele setle batsofeng ka go nna le baoki ba ba rileng ba ba kgethilweng, ba ba ka kgonang go ba tlisetsa melemo le go ba lekola kwa magaeng a bone.

Ditlamelwana tsa pholo kgotsa boitekanelo tseo ke naganang gore ba lefapha la pholo le puso di ka di dira go ka thusa bagodi mo tikologong ya me ke tse di latelang. Tleliniki tse di etelang bagodi kwa magaeng a bona, mananeo a dijo a isegang bagodi dijo kwa magaeng a bona, ditirelo tsa booki jwa kwa gae le tlhokomelo ya batho ba ba sa kgoneng go itlhokomela le mananeo a boitapoloso le ditiro tsa sešwa tse di rotloetsang bagodi go nna le seabe le go nna ba itekanetse mo maikutlong.

Lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo mo go tlameleng batsofe ka go ba fa tlhokomelo, tshegetso ya maikutlo le loago le go ba sireletsa. Pharologano e bona mo maemong a boikarabelo jo bo abelwang lelapa le setšhaba le mo mokgweng ya setso ya go tlotla le go tlhokomela bagolo go ya ka dijo tse di farologaneng.

Ditirelo tse di tlamelwang bagodi di farologana go ya ka tikologo le metswedi e e leng teng. Gantsi di diretswe go tshegetsa bagodi go nna le botshelo jo bo itekanetseng le go ba thusa go tswelela ba le mo malapeng a bone ka nako e telele ka moo go kgonegang ka teng.

Ka karetso pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe e na le seabe se seholo go kaonafaja boleng ba botshelo jwa batsofe ka go ba fa tšhelete. Pabalelo ya ditšhelete le go ba gontsha go hwetsa ditlhokwa tsa motheo.

Motho o simolola ya go amogela madi a pension-e a na le dingwaga tse di rileng go ya ka molao wa naga kgotsa melawana ya letlole la pension-e le le rileng. Mo Aforika Borwa, dingwaga tsa semmuso tsa go rola tiro le go simolola go amogela pension-e go tswa go letlole la puso ke dingwaga di le some a marataro. Dingwaga tseo di tlhophiwa ka ntlha ya mabaka a a farologaneng go akaretsa bophelo jo bo lebeletsweng, boitsholo jwa madi, bokgoni jwa go dira tiro le melawana ya puso le ya letlole.